Bopaki boo ke bo bontshang hore ehlile nkgono o dula moo a dulang teng kapa moo a reng o dula teng. Hape ba hloka bopaki bona hore ebang ba batla ho romela mangolo, ba tsebe hore ba romella ntlong e feng, e hokae.

Nka eletsa motswalle wa ka hore a qale a patale sekoloto se le seng ka nako. E re ha a qeta, a bolelle ba bang hore o a tshepisa hore o tla patala hanyane hanyane ho fihlela a be a qeta. Hona ho tla mo thusa hore a qete dikoloto tsa hae mme a kgone ho tswela pele ka bophelo ba hae. A bone le hore tjhelete eo ae kgolang o etsang ka yona.

Ke tlo qala pele ke kope nkgono a mphe bukana ya hae ya boitsebiso. E be bukaneng moo ke nka nomoro tsa hae tsa tlhaho. Ha ke qeta ke botse nkgono hore ana a ka thabela dinomoro difeng tse hlano tseo a tla di hopola hore e be pin ya hae. E be ke a di kenya, ha ke qeta ke mmontshe hore app ya hae o tlo kgona ho e sebedisa jwang le hore a etse eng ka yona.

Hore o kgone ho ntsha tjhelete ka e-wallet, o tlamehile o tsebe nomoro ya mohala eo e-wallet e rometsweng ho yona. O be o tsebe le nomoro tse nne tseo e leng pin ya e-wallet. Ha o qeta o ye toropong moo o tla thola motjhini wa ATM teng, o shebe motjhini wa FNB. Ha o qeta o tobetse hore o batla ho ntsha tjhelete ka e-wallet. Ba tlo batla nomoro eo ya mahala. Ha o qeta bao batlele pin eo. Ha qeta o bue hore o batla ho ntsha bokae, e be o fumana tjhelete.

Kgotso, ke ntate Mohapi a buang. Karete ya ka ya sekoloto e atlehile. Empa ha ke sheba moedi wa ka wa sekoloto ke bona o le tlase haholo. Ho ya ka mokgwa oo ke kgolang ka teng, mokgolo wa ka o moholo mme ka kopo ne ke kopa hore le mpe le mphamisetse moedi hobane nka kgona ho patala. Ke a leboha.

Nka ba hlalosetsa hore ha re boloka tjhelete hona jwale, December e tlare ha e qala be re na le tjhelete e ngata eo ka yona re kgonang ho phetha mabaka a di-familie mme re natefelwa re le ka ofela. Ka hoo, ha ntse re e ntsha hanyane hanyane hana jwale, ka December re tla kgona hore re ntshe malapa a rona re a ise menateng kapa e nngwe ya tjhelete eo, re e behele bana hore ha dikolo di bulwa January re kgone ho reka di-uniform le dintho tsa sekolo jwalo jwalo.

Hore o fumane tjhelete ya hao, o tlamehile o bontshitse tjhelete ya tshireletso ya lefu for dikgwedi tse tsheletseng. Hore o tlo kgone ho tlaleha hore o fumane tjhelete ya hao ya lepato.

Kgotso, ka lebitso ke Thabo. Ne nka thaba ho botsa hore ana ke batho ba jwang ba kgonang hore ba kadime tjhelete hore bana ba sa kgoneng ho ya sekolong? E be ho hlokahala dintho di feng haebane ke batla ho leka ntho e tjena? Nka thabela karabo ya hao, ke a leboha.

Tjhe, ha e molaong hobane e hlekefetsa batho ba ba ngata ha ba sa kgone ho kgutlisa tjhelete eo ba e kadimmeng. Mmuso ka taba ena, o ka kgothaletsa batho hore ba seke ba kadima ditjhelete matjhonisa

Ke tlo hlalosetsa mashonisa hore ho etsahetse jwang hore ke seke ka kgona ho ba le tjhelete ka nako ena eo ke tlamehileng ho mo patala ka yona. E be ke kopa hore mpe ke kgone ho mo patala hanyane hanyane, ho fihlella e be ke qeta sekoloto sa ka.

Re se re kgona ho reka dintho ka internet hona jwale, re sebedisa online banking. E leng ntho e neng re sa kgone ho etsa dilemong tse hlano tse fitileng.

Ntho ya pele ke hore a shebe hore na khampani eo e molaong na? Le hore a ba botse hore tswala ya bona e kgutla kamora nako e kae mme e tsamaya jwang, ha kadimme bokae.

Ke qetetse kgwedi e fetseng ho banka internet-eng. Ke ne ke romella motho tjhelete empa tjhelete eo e ne le ngata haholo hore nka e romela ka mohala wa thekeng fela. E ne e batla ke kene internet-eng hore ke kgone ho e romella hantle e felletswe ka botlalo.

Nka mo hlalosetsa hore ntho ya pele ke hore a be le mohala wa thekeng o kgonang ho kena internet-eng. E be he o download app ya banka eo a e sebedisang. A qeta a kenye account number ya hae app-ong eo a boele hape a kenye le pin number ya hae app-ong eo. A qeta a kene a sheba hore ehlile ke ya hae, mme o ya kgona ho etsa dintho ka ofela tse kgonang ho di etsa ATM ka app eo ya banka. E be o sa kgona ho sebedisa banking app.

Molekane wa ka, bankeng ba hlalositse hore ha o ntsha tjhelete eo o neng o e bolokile, o e ntsha pele ho nako eo o neng o itse o tlo e ntsha ka yona. Ho na le tjhelete eo ba e hulang le banka. Ba ipatala hore ba o boloke tjhelete empa ke wena a e ntshang pele ho nako eo o neng o itse o tlo e ntsha ka yona.